Boya ba dinku bo sebediswa bakeng sa ho etsa disebediswa tse ngata, jwalo ka diaparo tse aparwang le ulu. Ha ngata dinku ha dikutuwa boya ba teng, bo ya nkuwa e be bo ya difemeng moo bo yang teng ho lo hlatsuwa teng. Bo kgethuwe ho nkuwe bo hlokahalang, bo sekono hore boloetsa disebediswa tse hlokahalang.

Ke stop-ile ho record-a watseba. Boya ba dinku, bo sebediswa haholo bakeng sa ho etsa disebediswa tse ngata. Jwalo ka diaparo le ulu. Metjha e latelwang ka boya ba dinku hore e qetelletse e bile diaparo, ke hore dinku di a kutuwa. Ebe boya ba teng boiswa difemeng moo teng boilong ho hlwaiwa teng, ho nkuwa bo lokelang hore bo etse diaparo. Ebe bo ya hlatswiwa, bo ya omiswa, ebe bo etsa disebediswa tseo bo tlamehang hore di boetse.

Ke ke hloka mosebetsi ona wa ho sebetsa mona polasing haholo, hobane ke dula ke le mong lapeng mona. Mme ke dula le bana bao batswadi ba bona ba seng ba ile ba hlokahala. Jwale ke sokola haholo sebakeng sa ho thusa ka tlung ka dijo, le ho ba patala dintho tse ding tsa sekolo tseo ba di hlokang. Jwale ke ne ke ka thabela haholo ha mosebetsi ona e le hore ke ne ke tla o fuwa, ke a tseba hore ke tla bitswa ha ho hlokahala. Mara ke ne ke hloka hore ke sebetse hang-hang ka potlako.

Ho na le dimela tse ngata tseo ho tsejwang hore di na le tjhefo, mme ditlhoko tsa tsona di ka ama ka mekgwa e fapaneng ya bophelo bo botle. Ka kakaretso, tjhefu e mabapi le bokgoni ba dimela ho hlahisa di-chemical tse ka amang lefu kapa ho ba kotsi ho batho le di phoofolo. Mohlala, ho na le semela se bitswang Belladonna haholo se fumanahalang dinokeng. E ka sebedisetswa ho fumana metswako, empa ekaba kotsi haholo haeba e jowa ka mokgwa o sa tsotellehang.

Ho na le mefuta e mengata ya meroho yeo o ka e jalang serapeng. Mme tsona di fapana ho latela dipheto tse fapaneng. Ho kenyelletsa le maemo a lehodimo, sebaka, le tlhokomelo e hlokahalang. Ke mefuta e mmalwa e ka sehloohong ya meroho e tlwaelehileng, eo o ka e jalang serapeng. Jwalo ka bo tamati, moroho, ditapole le pepper. Tamati yona e hlokomelwa ka matla a letsatsi le metsi a lekaneng. Mme di lokela ho jwalwa nakong ya selemo, ka nako eo lehodimo le leng mofuthu ka yona. Moroho ona o bonahala haholo o tshaba letsatsi, hobane ka nako eo letsatsi le tjhesang ka ona ka lona, o wa pona.

Motswalle, ke ile ka botsa rakgadi ka dipalesa tse ngata tsena tse re kopaneng le tsona tseleng. Ha re ne re tswa polasing mme re lebile hae, a re ketsa Sonneblom. Mme rakgadi o ile a mpolella hore Sonneblom eo, ya nkuwa mme ebe e ya tsamaya, e ya tsamaya e lo sebetswa. Mme ebe e fetolwa e etsa mafura, mafura fish oil.

Ho latela ka maikutlo a ka, ho na le batho ba bangata ba sebeletsang bo rapolasi mme ba tshwareile hantle haholo. Ho na le mme e mong e dulang pela heso, lebitso la hae ke mme Sokhaya. Jwale mme enwa makgowa a hae a mo rata haholo. A molata hoseng le hoseng, mme ka matsatsi a mang o robala moo o sala le bana ba makgowa ao. Ebile le bana bao ba mo rata haholo. Selemo se fitileng o ile a fumana di bonus, mme ebile le makgowa a hae a mo reketse koloi. Ba mo ngodiseditse le hore a fumane ditjhelete tsa hae, ha mosebetsi wa hae o fela moo polasing. Kapa ha ka hlokahala, ebe bana ba hae ba tla amohela ditjhelete tsa hae.

Ke memela borapolasi kaofela, kopanong e tla tshwarwang ke borapolasi kaofela sebakeng sa diente tsa diphoofolo. Honale dintlha tsa bohlokwa tseo re tlo tlang retlo bua ka tsona, le mekgahlelo e amanang le diente tsa diphoofolo. Ho bohlokwa haholo hore bo rapolasi bohle ba tle, ba tlo tla ba tlo ikutlwela kopanong eo re tlo tlang re tlo e tshwara. Re tlo bua ka mehato e amanang le ho sebedisa le ho boloka diente. Ho kenyelletsa le boemo ba tsona, le seo ba rapolasi ba lokelang ho se etsa ho netefatsa hore diphoofolo tsa bona di amehile. Re tla re tlo bua haholo le ka tlhokahalo ya tlhahiso leseding, le kopanong yeo ha re kopana.

Ke memela borapolasi ba setjhaba kaofela, hore ba tle ba tlo rekisa dintho tseo ba di lemang polasing ya bona. Mme ke ba mamela jwalo komponeng, mo re tla lo kopanelang teng. Moo semousu se tlo tsamayang teng, selo finyella le makeisheneng teng moo batho ba tlayang ho lo reka dintho tsohle tseo bo rapolasi ba di lemang polasing. Mme seo se tlo tla se nyolla le moruo wa wa borapolasi haholo, ka hore ba tlo tla ba na le ba tlo ba le tjhelete.

Ha ke nahana hore ha wa loka hore ho tliswe ditholwana tse tswang mose, tseo rona ma Afrika Borwa re nang le tsona. Hobane hang feela ha re qala re se re late ditholwana mose, re tlohella tsa Afrika Borwa. Moruo wa rona wa naha o tlo tla o putlama haholo.

Malome o tla lokela ho nka metjha e itseng. Hore atle a kgone ho fumana thuso, jwaloka ha lefatshe la hae le jowe ka baditjhaba. O tla lokela hore a qale ho lekhanselara, mme a fetele ho sepolesa. Kamora moo, ebe o tla ya ho batho ba etseditsweng ho sebetsa ka mefuta e jwalo ya ditlokotsi. Jwalo ka ho ya Rural Settlement mme a ise tletlebo teng.